Umahluko ekuhambeni ebusuku nokuhambeni emini, emini uye ubone indlela, uyibone indalo, ubone ubuhle bendlela, kwaye ukwazi xa ungumntu ofundayo oneencwadi zokufunda ukwazi ufunda kakuhle, ungaphazamiseki. Ebusuku, ebusuku awuziboni izinto kakuhle. Ngamanye amaxesha uye uqonde uba lixesha elimele uba ndilala ngalo ngoku eli, uze ulale. Ngamanye amaxesha awukwazi xa ungumntu ofundayo, ufunde kakuhle ngoba uyaphazamisa abantu ngezibane. Abanye abantu abakholwa kulala okanye kukuvala amehlo abo kubekho into ezibaphazamisayo ezibalayitileyo, kodwa abanye abantu ke baye bathande uhamba ebusuku.

Maxesheni amanintsi izinto zijongene nemicelimngeni ngoba kufuneka kaloku kube khona imali zokwenza oku neendawo ezizawuthi zenziwe kuzo, kubonisane ngendlela yokwenziwa, kuthethiswane ngayo. Ndicinga yiloo nto, ngoba kaloku nakwezinye iindawo iyadingakala loo loliwe lona, ngoba kwiindawo ezinintsi ufikisa msinyane, awudingi uba ukhwele iinqwelo ngeenqwelo.

Abanye abaqhubi abanabukrwada, ababonakalisi bengabantu bodlame. Ngabantu abazithandela uba sendleleni, benze imisebenzi ukuba bakwazi ukuzinakekela, bakwazi ubeka isonka etafileni, bakwazi ukwakha amakhaya, bafundise abantwana. Abanye ngabantu kuhlele njee umntu ufuna ukoyikwa, uyagrogrisa. Ngabantu nje bahlele besenza utshaba, banganoxolo bangenokuthula. Nasezindleleni bafuna uzibonakalisa, ngabo ngabo banobukrwada abanintsi.

Abanye babantu abavela ngapha kweelwandle phesheya, bathanda uza kwiilokishi ngoba kaloku bafuna ukuqonda. Bafuna ukubona indlela esiphila ngayo. Ndinento ethi baza kuzo kuba benze iresetshi, bafuna ulwazi uba xa bejonge, xa bephaa kumazwe abo belapha kula mazwe yintoni umahluko. Yintoni ebenoyitshintsha, yintoni abanoyenza, bafumane ke nendlela esiphila ngayo, senza njani. Ufumane kuthwa i-tourist attraction, bafuna ufumana ke ne-history yethu, nokutya kwethu, nendlela nje esiphila ngendlela esenza ngayo.

Okokuqala, abantu beeteksi nemibutho yabo into enjena andiqondi uba bona ingayinto enabangenisela ngayo imali. Phinde kwelinye icala ingaba licebo elihle ukuba bangaba nazo ezo moto nezo nqwelo ezinokwazi ulayisha abantu abanee-disabilities, bakwazi ubathutha nakwiilokishi ngeelokishi nakwiilali ngeelali, ngaphandle kodingeka ukuba kukhutshwe eziya zispeshali iibhasi. Iphinde kwa aba bantu bee-disabilities, abanye abathembi kwa iitekisi ezi. Ngoku ingaba nobunzima.

Ndakhe ndeva ngeziganeko ezinje ezinxumelene nale ngxaki. Iimfazwe zoonotekisi nabanikazi beeteksi ziyibungozi kubanikazi bazo, kubaqhubi bazo kwaye nabahlali abasebenzisa iteksi. Iimfazwe zabo ziye zibe nomlo ochitha igazi kakhulu, kwaye nabakhweli bakhona bachaphazeleke. Kuliwa ngezikhali, ngeembumbulu, kufumaniseke ukuba kudutyulwe umqhubi weteksi, iteksi iphume endleleni kwaye inabakhweli maxesha mambi. Kubhubhe abantu, konzakale abantu ngenxa yaloo nto.